Moaparo wa rona wa Setswana ke leteisi ke letlhakore le le telele le dirisiwang ke basadi le bana go akaretsa gore mmele wa rona o apere otlhe ka botlalo. Sa bobedi, re apara ke seaparo se se tlhomologileng se se tshwarang mosadi se se bontsha boitshepo le setso. Sa boraro, re apara dišwalane. Ke diaparo tsa basadi tse di dirisiwang go mo ditiragalong kana tsa ga go le meletlo jalo jalo go batliwa mosadi jalo jalo.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

Ke rata moaparo wa basadi wa Setswana ka gonne o na le o na le mebala e mentle. Ke moaparo o e leng gore o bontsha gore o na le le tlotlo ya setso ebile ke meaparo e leng gore o tla apariwa ko meletlong o tla aparwa ko di-conference-ng. Ke moaparo o o bontshang tlhompo le tlotlo.

Ga ke nagane gore ke tsone tse di rotloetsang bana ba segompieno gore ba ka apara diaparo tse di khutshwane tse di ntshang nama. Gonne batsadi ba rona ba godile bomme ebile ba godile ba tlotla setso nako tse dingwe ke ka moo bana ba gompieno ba godisitsweng ka teng go gore ko lapeng le o tswang mo go lone le godisitswe jang. Ko lapeng lotsenong mo go lone batho ba tswang ko go bone ke batho ba e leng gore ba tla sesole go kae kae ka jalo ga ke nagane gore moaparo e ntseng jalo ke yone meaparo e rotloetsang bana ba gompieno gore ba apare le ba apare di itse dintshang nama jalo jalo.

Moaparo wa setso jaaka moaparo wa Setswana o ka dirisiwang mo moletlong go bontsha tlotlo le tlhompo. Dibaga di ka dirisiwa go bontsha dilo tsa semoya le tsone di ka dirisiwa go bona tsa tlhompo jalo jalo. Fešhene ha kopane le diaparo tsa setso kopane le dibaga go bontšha kamano magareng ga setso sa kgale sa bogologolo le setso sa gompieno.

Mosadi o nyetseng o tlamehile gore apare diaparo tse di telele. Diaparo tse di sa ntsheng mabele diaparo tse di sa ntseng . Diaparo tse di sa ntsha mangwele seo ke go bontsha gore mosadi o na le tlotlo mo lenyalong la gago. O na le tlotlo le morerong wa gagwe, o na le tlotlo lebaka ga bone monna wa gagwe lebaka ga bone. Go bontsha gore o godisitswe jwang o bontsha gore ke motho o godisitswe ka tlhompo le tlotlo o tswa ko lelapeng le le nang le maitseo le botho.

Bogologolo diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka letlalo la kgomo kapa letlalo la nku go bontsha go tiya le go bontsha maatla. Tsa segompieno di dirwa ka print gonne ke dingwe tse e leng gore di bonolo go ka diriswa di gape di bonolo go ka bonwa. Tsa meaparong tse ke di itseng ke shweshwe ke ke thekwe.

Go nale kamano ka gonne go bontsha tlotlo e basadi ba ba nang le one mo setsong sa bone. Gape go bontsha gore ke mosadi o tswang mo setšhabeng sefe se bontsha tlotlo anang le one mo setšhabeng sa gagwe le maikarabelo a nang le mo setšhabeng sa gagwe le tlotlo a nang le one mo setšhabeng sa gagwe.

Ga ke nagane gore moaparo wa setso o ka tshela mmogo le fashion ya gompieno. Gonne moaparo wa setso ke meaparo e leng gore ga re o apara re tlamehile re khurumetse re khurumetse mebele ya rona re se ke ra tlhagisang se ra tlhagisa tiro ka se ke ra tlhagisa . Moaparo wa gompieno wa fashion e ke meaparo e leng gore re apara la hela. Ke meaparo e leng gore re apara dikhai tse di bulegileng tse di ntshang mabele apara dikhai tse e leng gore ga di re khurumetse gotlhe mebele ya rona. Ke diaparo tse di ntshang nama ya rona ka moo ga ke nagane gore di ka tshedisana mo go le le setso gonne setso re re tshela ka tlotlo mo setsong. Re tshela ka tlotlo re na le mo setsong sa rona tlameile gore re apara dishweshwe, diaparo tse di kgweetsang nama go bontsha gore re tlotle setso sa rona.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa ka go farologana mo meaparong wa basadi ka go bontsha mekgwa e bontsha mebala e ka bontsha ditlhopha tsa diaparo tse di mangwe ka le setso se sengwe le sengwe. Diaparo tsa setso di ka thusa go boloka ngwaoboswa ka go tsweletsa tiriso ya mekgwa bogologolo go ruta meloko e mentšha ka setso le go supa boitshupo jwa morafe o mongwe.

Ee fashion-e ya segompieno e ka thusa go rotloetsa tekatekano ya banna le basadi. Ka gore ga e tlhoke gore diaparo di kgaoganngwe thata yang ka bong e baya pele go iketlisa le seriti sa motho ka go sa kgathalesege gore ke monna kgotsa ke mosadi. Fa tse di tshwanang di dirwa gore di ka apara bana ka apara ke banna le basadi go bontsha gore bobedi bo kana ditshwanelo tse di tshwanang le go lebega sentle ka tsela e le nngwe. Mo metlheng eno ya segompieno nou se se dumalanang ke maikutlo a rona a go tshegetsa teka tekanyetso le go tlogela kgethololo ya bong mo go ka ikgapela diaparo.